Ndingaziva ndiqhathiwe liziko leNSFAS nanjengoko yaye yatshintshwa imali, yayibhasari. Kwaye ndingacinga ukuba yeyiphi indlela endinokuthatha amanyathelo ngayo kuloo mba, nditsho ndiwathathe ke amanyathelo lawo.

Tatomncinci, le app ingancedisana nawe kakhulu. Xa uthumela imali uza kusebenzisa le app, xa ufuna ukuboleka imali uza kusebenzisa kwale app, naxa ufuna ukuthatha umbutho kamasingcwabane uza kusebenzisa le app. Kuzo zonke izinto endizikhankanyileyo akuzubakho kwemfuneko yokuba uyokufola ebhankini, zonke uzenza apha kule app.

Kukuyithumela ngebhanki kuba ungasemngciphekweni wokuhlaselwa zizigilamkhuba, okanye ufike kucutshwe umatshini zizigilamkhuba uphulukane naloo mali. Kanti xa uyithumele ngeintanethi yebhanki uyithumela usendaweni oqondayo ukuba ikhuselekile.

Bazithenga kuba besazi ukuba zinobuchwephesha bala maxesha, kwaye imalimboleko yazo ebhankini ixabiso layo liba sezantsi.

Ndingathatha imalimboleko ebhankini ukumncedisa ukubhatala ityala lakhe lesikolo, kuba ukungayi kwakhe kumsitho wothweso lwezidanga kungamlibazisa nasekukhangeleni umsebenzi.

Imfundo yasimahla yinto engekhoyo eMzantsi Afrika kuba kaloku ukuba ungangabi namali awunokuze ungene nakweliphi na iziko lemfundo ephakamileyo apha eMzantsi Afrika.

Imigalelo iyanceda xa iingxelo zemali yomgalelo zisaziwa ngamalungu onke, imali engenayo, imali eseleyo kwakunye nemali ephumayo. Ubungozi buba khona xa imali ingaziwa ngamalungu onke omgalelo, ivalelwe kwiakhawunti yelungu elinye. Lilonke imali yomgalelo mayivalelwe kwiakhawunti eyaziwa ngamalungu omgalelo onke.

Ewe, luba khona uxinzelelo kum xa ndiyibuyisa ngokukhawuleza, kuba kaloku inzala yababolekisi bemali abangekho semthethweni iba phezulu kakhulu.

Tata, ukuba nomasingcwabane kubalulekile kakhulu kuba ixesha lokufa lingafika nanini na. Xa kunokwenzeka ukuba usweleke asinokwazi ukukungcwaba ngendlela endilisekileyo ngenxa yokuba amaxabiso omngcwabo axhomile kakhulu.

Njengokuba nifaka esi sicelo sale malimboleko ibalulekile ukuba nihlawule idiphozithi ethe xaxe, ukuphucula amathuba okufumana le malimboleko. Inzala ayizukuba phezulu nto leyo iza kukhokelela ekubeni nikhawuleze nigqibe ukulihlawula ityala.

I-medical aid ibhatala uninzi lwezidingo zempilo ezinjengokundwendwela ugqirha, ukukhathalela amazinyo kwakunye nezinye. Ukanti isicwangciso sesibhedlele sibhatala iindleko zesibhedlele kuphela, ezinjengokutsala amagazi neengcaphephe zoogqirha phakathi kwezinye.

Ndingaqala ndimbuze ukuba imali uza kuyisebenzisa entwenini na, ndisakuba ndifumanisile ukuba uza kuyisebenzisa entweni eyiyo, ndimnike.